Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ka ama batlhoka tiro ka ditsela tse di latelang. Sa ntlha di fokotsa ditšhono tsa tiro, sa bobedi di fokotsa kgwebo ya borra kgwebo ba bannye, sa boraro di fokotsa go tswelela batho mo thutong, sa bone go kgaoganya setšhaba, sa botlhano se fokotsa go ama puisano le kgokagano. Ka kakaretso ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore batlhoka tiro ba nne mo seemong se se thata le go feta, ka gonne di kgaoganya tsela ya bona ya go bona tshedimosetso, thuto le ditšhono tsa tiro.

Ke dirisa data ya MTN-e mme ke e reka ka madi a ka nnang makgolo a mararo le masome a mane le borobongwe, e leng hundred gig-e ya motshegare le hundred gig-e ya bosigo e e nnelang malatsi a le masome a mararo. Ke tlhopha MTN-e ka gonne data ya bone e nne le go feta ya ma-network-e a mangwe le fa ka dinako tse dingwe ke palelwa ke go e reka ka ntlha ya mathata a madi le fa go ntse jalo ke bona e le network e e molemo go nna.

Mo kgweding e e fetileng ke dirisitse data e hundred gig-e ya motshegare le hundred gig-e ya bosigo, e e dirang madi a ka nnang le makgolo a mararo masome a mane le bo robongwe mme e nnelang malatsi a leng masome a mararo. Ke e dirisitse go fitlha sebaka se ke se filweng gore ke e dirise. Ee, motho fa a batla go reka data o tshwanetse a lebelele gore data e a e rekang e tlo mo nnela malatsi a le makae le gore tlhwatlhwa ya teng e kanang kang le gore network ya teng e teng na mo motseng o a dulang mo go o ne.

Ke data ya di gig-e di le makgolo e nka kgonang go e dirisa kgwedi e yotlhe mme nka itumelela yona. Gape nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi e nngwe le e nngwe.

five G e tla fetola botshelo jwa letsatsi le letsatsi ka go tlisa tshedimosetso e e bonako, e e ikanyang le ditšhono tse dintsi tsa tiro le kgwebo. Mme marelo a thuto, kalafi le dipalangwa ke yone a tla bonang phetogo e kgolo gonne ke o na a dirisang mafaratlhatlha haholo.

Tsala gore o kgone go tsena mo mafaratlhatlheng o tshwanetse wa nna le data mo mogaleng. Data o ka e reka ka go dirisa airtime ya gago kgotsa ka go dirisa di-App-e tsa network ya gago, fa o rekile data e tla bontsha mo mogaleng wa gago mme o tla kgona go bula WhatsApp-o, Facebook-u, YouTube le di-App tse dingwe tsa inthanete. Fa data e felela o tshwanetse go bo o reka gape gore o tswelele go dirisa mafaratlhatlha.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako nka dirisa Wi-Fi fa e le teng kwa gae kgotsa kwa mafelong a a nang le Wi-Fi . Go netefatsa gore data ya me e bolokegile nka simolola ka go fokotsa tiriso ya yona go kgaoganya go dirisa dilo tse di jang data thata jaaka go lebelela difilimi ka boleng jo bo kwa godimo kgotsa go dira di-download tse dikgolo. Go laola di-App-e, jaaka go tswala di-App-e tse di tsamayang kwa morago ka gonne dija data le fa o sa di dirise, le go dirisa didiriswa tsa go boloka data. Mo mogaleng go na le ditshegetso tse di ka fokotsang tiriso ya data mme nka dirisa tsona go boloka data ya me.

Go reka data kwa lebenkeleng go botoka thata go feta gore o ka reka mowa mme wa o fetolela go data, gonne fa o reka data fela o tla kgona go itse gore data e o e rekileng o tlo e dirisa malatsi a le makae mme e tla go nnela sebaka se se kanang kang go feta gore o ka reka mowa. Go nne mowa ka malatsi a mangwe ga o fetolela go reka data wa bo o dirisa madi a le a mantsi.